Ndingacebisa ukuba kubekho i-medical kit kunye nomntu ozoqeqeshwa ukuba akwazi unceda abantu xa befuna uncedo, kwaye kubekho oonesi noogqirha abasityelelayo rhoqo ngenyanga.

Iimpembelelo ezivela kwizihlo zemozulu ezigqithisileyo zimbi kwaye zinzima. Umzekelo, nangona ezolimo zinegalelo elincinci kuqoqosho lesizwe, iimpembelelo zemozulu embi ziviwa ngabantu abaninzi, nengqesho kwezolimo ngokunjalo nangamaxabiso okutya anyukayo nendlala. Eminye imizekelo iquka imvula engamandla ebanga izikhukhula eziba yingxaki ke kuluntu oluhluphekayo oluhlala ngase milanjeni.

Ukuthi abantu abafuyileyo bafumana inkxaso eyaneleyo kwabo basemagunyeni leyo yintsumantsumane. Abo basemagunyeni baxhasa ifama ezikwizinga eliphezulu isikakhulu baze balibale ngaba basafukuzayo emgqubeni. Iinzame ezinokujongwa zezi, abantu mabafumane ukhuseleko lokutya nozinzo lwemali.

Zikhona inkqubo zikarhulumente ezincedisana namanina afamayo. Ezi nkqubo zigxile ekubeni zijongane neengxaki kunye namayelenqe ajongene nabesifazana kwezolimo. Kwaye zize zincedise ngokuba zityale imali kwabesifazane zandule ukubanika naluphi na uncedo abathi balifune. Elo ncedo lubalula ukufikelela emhlabeni, ukuqeqeshwa kunye nokunikwa iingcebiso. Zonke ezi nzame ngezokuxhobisa amanina nokuwakhulisa kwicandelo lezolimo.

Zinintsi izityalo ezivunwa ngobusika. Ezo zityalo zibalula imifino eminjengesipinatshi, nelethasi kunye neziqhamo ezinjengeminqathi, ii-beets, neetheniphu, bhrokholi, khaphetshu, kholiflawa negalika, ndibala ntoni na.

Iidyunivesithi kunye neekholeji zolimo zidlala indima ebalulekileyo kakhulu ekuphuhliseni ulimo, ukhuseleko lokutya kunye nophuhliso lwasemaphandleni. Oku ke bakufeza ngemfundo, ngophando kunye nokufikelela eluntwini, ukunikezela ngesakhono somsebenzi nokuphuhlisa ulwazi lokuthetha ngezingqinamba abajongene nazo kunye namathuba kwisebe lezolimo. Ngamafutshane iidyunivesithi kunye neekholeji zolimo zingamaziko abalulekileyo kakhulu.

Impilo yomhlaba izichaphazela kakhulu ezolimo loo nto ikhokela ekuncipheni kwezityalo, amanzi anqabileyo kunye neentlekele zemozulu ezifana neembalela kunye nezikhukhula zeemvula. Olu tshintsho luphazamisa ukhuseleko lokutya, ngakumbi kwiindawo ezibuthathaka, kwaye zinganyusa amaxabiso okutya nezoqoqosho zingazinzi.

Ubungakanani besivuno kwezolimo buba nefuthe elikhulu ngokuba xa isivuno sincinci kunesiqhelo loo nto ithetha ukuba kuzawubakho ilahleko yemali. Xa isivuno sininzi loo nto ithetha ukuba inintsi into ezokuthengiswa kuzokwenziwa imali.

Iimpawu endinothi ndizijonge emntwini phambi kokuba ndimqashe ziquka indlela yokuziphatha, umntu ongena minwe emide nditsho ke isela, umntu omxabisileyo umsebenzi wakhe kwaye osebenza ade agqithisele, umntu osenamandla, umntu okwaziyo uziqhelanisa neemeko. Umntu okwaziyo uxazulula iingxaki, umntu okwaziyo unxibelelana, umntu okwaziyo ubamba ixesha nditsho ke nomntu onogqozi nofuqufuqu nonengqalelo kwiinkcukacha.

Amakhosikazi adlala iindima ezahlukeneyo nezibalulekileyo kwezolimo. Azinikezela kakhulu kwimveliso yokutya, ukhuseleko kokutya kunye nolawulo lomhlaba ozinzileyo. Bayinxalenye yeendlela ngeendlela ezahlukeneyo zolimo eziquka imveliso yezityalo, ulawula imfuyo, ukhuseleko lokutya nesondlo, umhlaba nolawulo lemvelo, ukumaketha nokunyusa umvuzo kunye nokususa imiqobo nokukhuthaza amanye amanina.

Amaxesha okuna kwemvula anefuthe elihle nelibi kulimo. Njengokuba imvula eyaneleyo ibalulekile ekuncediseni ukukhula kwezityalo imvula emandla iye ibe yingxaki ngokuba iye idame phezu kwezityalo, ingundise umhlaba kwaye isasaze izigulo. Phofu ke imvula encinane yona yenza imbalela. Abalimi funeke bakwazi ukulawula ixesha, isixa nokuhanjiswa kwamanzi emvula ukwenzele kuzonyuka inzuzo kwehle imingcipheko.

Mmelwane ndiqwalasela into yokuba imfuyo yakho awuyivaleli xa uphangela ngoku ke iye ingabi namntu wokuyinqanda ukuba ingangeni ebumelwaneni imoshe. Xa zingene apha eyadini ziye zindimoshe nam zishiye kuthe saa kuphantsi phezulu. Ngoku ke kufuneka ndicoce iyadi ngemihla ngemihla ndibe ixesha ndingenalo lona ngokuba nam ndibuya ndidiniwe emsebenzini kwaye kunezinto ekufuneka ndizenze zekhaya. Andiyithandi ke loo nto mmelwane kwaye ndicela uvalele imfuyo xa uphangela.

Imifino eye iyilungele imo yezulu yasehlotyeni iquka itumati, ipelepele, ityhukhamba, iokra, ibhatata, iimbotyi, iskwashi, isityalo seqanda kunye nombona, ndibala ntoni na.

Xa ndilungiselela ukulima intsimi yam ndiye ndiqinisekise ukuba ndiyamlungisa umhlaba, loo nto ke ithetha ukuba ndisusa ukhula kunye namatye ngokuhlakula intsimi. Ndiye ke ndigalele nobulongwe ngaphezulu obuye buchumise umhlaba ndibe ndingayekanga ukuhlakula. Ndiye ke ndigalele nezinye izichumisi zevenkile.

Ulwazi endinalo ngotshintsho olwenzekayo ngemozulu luphangalele kwaye zinintsi iindawo endinokuthi ndifumane ulwazi kuzo eziza kundilungiselela indlela emandihambisane ngayo ekufuyeni nezolimo. Andisayibali ke into yokuba ndikhulele ezilalini apho ndikhule, ndilima khona ndifundiswa ngutamkhulu wam.